Ndicinga, ndicinga okokuba abaqhubi kunye nabagibeli beeBolt neeUber basemngciphekweni kwicala lwezokhuseleko. Kwicala labaqhubi ixesha elininzi abaqhubi bazifumana bekwiimeko apho balwiswa khona ngabaqhubi beetekisi, loo nto ibafaka emngciphekweni. Kwaye abagibeli bona basemngciphekweni wokuba aba baqhubi bezi teksi nezi nezi, aba baqhubi beziBolts neziUber baye babe neenjongo ezinye ngabo, abanye bayaxhwilwa balahleke, abanye bafunyanwe sebefile. Ukuqinisekisa ukhuseleko, abagibeli beeBolts neeUber kufuneka umntu xa eyogqibela kube nomntu amnika iinkcukacha zale moto ahambe ngayo, oko kutsho i-number plate, okokuba uhamba ngemoto enjani. Bona abaqhubi baqinisekisa ukhuseleko ngokuba babe neendawo zabo ezibekelwe bona zokuthi babathatha khona abantu okanye bayabashiya, bangahambi noba kuphi noba kanjani.

Mmelwane, akulunganga okokuba uvumele umntwana ongekafiki kwiminyaka elishumi elinesibhozo ukuba aqhube, ikakhulu xa engenayo nelayisensi yokuqhuba. Ukuqhuba ungenalayisensi, mmelwane, lulwaphulomthetho eMzantsi Afrika umntwana lowo angazifumana ebotshwa kunye nomzali kuba ngumzali omvumele kwaye iimpilo zabantu abagibele eyo moto eqhutywa ngumntu ongenalayisensi zisebungozini nazo. Xa kunokwehla ingozi yonke eyo miphefumlo izobuzwa kuye loo mntu lowo oqhuba engenalayisensi. Ubeka ubomi babanye abantu engciphekweni kwaye lulwaphulomthetho, angazifumana eya entolongweni ngayo loo nto leyo. Ndicela ke mmelwane umntwana ayeke ukuqhuba engenayo ilayisensi, .

Ewe, ndakhe ndazifumana ndikwimeko ekoyikisayo ndikhwele iteksi. Into eyenzeka kwacaca into yokokuba umqhubi wale teksi ebesiyikhwele ebengenawo amaphepha wokuba aqhube umgama omde ongangokusuka e-Eastern Cape ukuza eRhawutini, koko wazifumana emiswa ngama-taxi association akwelaa cala. Ammisa, amgijimisa ngezibhamu efuna umdubulula kuba engenazo iimpepha zoqhuba ukusuka kulaa ndawo, ukulayisha abantu esuka kulaa ndawo. Ndaziva ndothuke kakhulu yile meko kangangokuba ndaye ndathatha isigqibo sokuba ndingaphinda ndigibele iteksi ukuya ezilalini, koko ndigibele ibhasi kuba iibhasi noko zona zithanda ukuba azisokolisi. Yiyo imeko endazifumana ndikuyo leyo.

Kwelinye ixesha ndikuhambo lwendlela, into eyothusayo eyaphantse ukwenzeka saphantse sangena engozini. Siyasola ukuba umqhubi wetrakha leyo enkulu kwezi trakhi ezinkulu ezilayishayo izinto, asazi noba wayelele okanye wayesozela, kodwa saphantse sagilana naye. Yiyo into endibona uba yayothusa ngohamba lwethu. Sasizonwabele kumnandi sikhalisa umculo emotweni, sonke sonwabile kathi ngelingeni sabona umqhubi lo wetrakhi seyiphuma engena endleleni ephuma ephuma engena. Yasothusa kakhulu loo nto kuba sabona okokuba apha uba besingajonganga besizawungena engozini sitshayisane naye, mhlawumbi siswelekele apho.